Go netefatsa gore thekenoloji tse di tlhagelelang mo thutong ya kgakala di baya kwa pele boitekanelo jwa baithuti, tshireletsego ya tshedimosetso, le boagi jwa digital-e jo bo nang le maikarabelo go tlhokega mokgwa o o nang le dikarolo tse dintsi. Seno se akaretsa go tsenya tirisong dikgato tse di nonofileng tsa sephiri sa tshedimosetso go tlamela ka thuto e e tseneletseng ya boagi jwa digital-e le go rotloetsa tikologo e e tshegetsang, e e rotloetsang boitekanelo jwa mmele le jwa tlhaloganyo.

Go romela melaetsa ka founu le go dirisana le batho mo mafaratlhatlheng a botsalano go amile thata mekgwa ya puisano, go tlhagisa mefuta e mešwa ya go tlhalosa jaaka di khutsafalo le di emoji. Mme go ka nna ga tlhotlheletsa thutapuo le mopeleto segolobogolo mo badirising ba ba potlana le fa diphetogo tseno di neelana ka bokgoni le tlhaeletsano ya pono, gape di tlhagisa matshwenyego ka ga kgonagalo ya tlhaeletsano e e sa siamang le kgogolego ya bokgoni jwa puo jo bo tlhomameng.

ya basadi le basetsana, tirisodikgoka kgatlhanong le basadi le basetsana e aname ebile ke toro e tshosang e e nnelang ruri mo Aforika Borwa. Tshekatsheko ya baagi ba lefatshe ya twenty twenty-three e baya Aforika Borwa mo gare ga dinaga tse thataro tse di kwa godimo tse di nang le dikelo tse di kwa godimo tsa dipolao tsa basadi lefatshe ka bophara.

Ditsamaiso tsa AI le fa di na le bokgoni jo bo kgatlhang ga di na boitlhamedi jwa mmatota le kakanyo ya ntlha-ntlha. Di dira go ikaegilwe ka di-pattern-e le tshedimosetso e di mo go yone, mme ga di kgone go tlhagisa dikgopolo tse dintšha tota kgotsa go akanya kwa ntle ga lebokoso ka tsela e batho ba kgonang.

Thekenoloji e e golang e neelana ka ditsela di le mmalwa tsa go tshegetsa baithuti ba ba nang le bogole kgotsa ba ba nang le ditlhokego tse di kgethegileng mo go ithuteng go tswa kgakala. Thekenoloji tse di ithusang tse di jaaka dipadi tsa screen-e, serweboleta sa go fetola puo go nna sekwalelwa, le keyboard-to tse di kgonang go fetoga di dira gore go nne le phitlhelelo fa dipolatefomo tsa go ithuta tse di itebagantseng le wena le di diriswa tsa boammaaruri jwa mmatota, di thusa ka mekgwa le ditlhokego tse di farologaneng tsa go ithuta.

Fa o dirisana le batho ba ba sa mo founung ya selula, ba ke go amogela gore o leleditswe go kopa maitshwarelo fa go tlhokega le go araba ka nako le ka tsela e e tshwanetseng. Seno se ka dirwa ka go araba ka bonako ka molaetsa kgotsa go leletsa gape mo nakong e utlwalang, fa gape o ntse o ela tlhoko ditlhokego tse di ka nnang teng tsa moletsi le go mo naya ditharabololo kgotsa dikgato tse di latelang.

Ke batla mo inthaneteng.